Imfuyo yintsika ebalulekileyo kuqoqosho lwaselalini, inegalelo ekuphuhliseni impilo, uqoqosho kunye nenkcubeko yabantu. Ukuxhaswa kwabalimi bemfuyo kunye nokuphucula kweendlela zokulima imfuyo kungakhokelela ekuphuhlisweni okuzinzileyo kweelali.

Kwezinye iindawo ukulima kudityaniswa nobuhlwempu. Ukuba umntu uhlala esebenza efama, kungajongwa njengokuba engenayo impumelelo.

Loo nto ibangelwa kukungabikho kwekhontrakthi esemthethweni, ukungabhaliswa kwiinkqubo zikarhulumente, ukunganikwa amalungelo asemthethweni kunye nokungazi kwabo abasebenzi ngelungelo labo.

Iikholeji needyunivesithi zibandakanya iiprojekthi apho abafundi baphuhlisana iimveliso zabo, benze uphando lwemarike baze bazame ukuyithengisa. Oku kubanceda ukuba babe nekhono lokuqonda apho kukho amathuba okuthengisa nokuba bangaphucula njani imveliso yabo.

Ukuqeqesha abasebenzi ekusebenziseni iirowubhothi kwiifama kuzuzisa abanini beefama nokuphucula ukusebenza ukugcina izixhobo kunye nokuphucula izakhono zabasebenzi. Le yindlela ephambili yokuqiniseka ukuba ulimo luhlala lukhula kwaye luhambisana namaxesha amatsha.

Iihagu zinokuthengiswa ziphilile okanye njengenyama, nto leyo inika imali engenayo rhoqo kumfunzi. Iihagu zikhula ngokukhawuleza kunezinye iimfuyo, nto leyo ethetha ukuba ungenza ingeniso kwangethuba. Iihagu zizala abantwana abanintsi ngaphezulu kwe-eight ukuya ku-twelve ngexesha linye, nto leyo ithetha ukuba ishishini lingakhula ngokukhawuleza.

Ewe, ndiyakholelwa ukuba akhona amafama abhalisa abasebenzi babo kwaDepartment of Labour, nangona kungenjalo kuzo zonke iifama. Abanye abafama bayabhalisa abasebenzi babo kuba befuna ukugcina igama elihle ekuhlaleni, kwiimarike okanye phakathi kwezinye iifama.

Uzothetha. Imifuno emihle efana nesipinatshi, itumato nelethasi, le mifuno ihlala ifunwa kakhulu kwiimarike, kwiivenkile ezinkulu nasezitratweni, ingatyalwa qho unyaka wonke. Ithathwa njengokutya okusempilweni, nto leyo ekhuthaza abantu ukuba bayithenge. Kwanazo iitshilisi, amaqanda kunye neenkukhu okanye iihagu.

Eyona ndlela ikhuselekileyo nelula kubantu abaninzi namhlanje kukusebenzisa ifriji okanye ifriza, ukuyomisa, ukuyifaka ityiwa okanye ukuyifaka kwisirinji.

Ukugcina iziqhamo ezinkonkxeni kusindisa imali, kuthintela ulahleko, kubonelela ngenye indlela yokuthengisa kwaye kwandisa ubomi beziqhamo. Le yindlela efanelekileyo yokwenza isivuno sibe luncedo ixesha elide, ngakumbi xa ingeniso ingekho ngexesha elifanelekileyo.

Kule fama ndigxile kwimifuno ecocekileyo, enempilo kwabathengi kwaye ndikhulisa ngendlela ephilayo. Ezi mfuno sisipinatshi, itumato, ikherothi, itswele, iitapile kunye nee-peppers wonke imibala.

Ndilime izinto ezahlukeneyo, ezinesondlo kwaye ezindincedayo ukuba ndingathengi kakhulu evenkileni. Ezo zinto sisipinatshi, itumato, itswele, ikherothi, iitapile kunye nepelepele.

Ukugula kweehagu zosuleleka lula kwizifo ezifana kunye ne-swine flu. Kufuneka umfuyi athobele imigaqo karhulumente efana nokubhalisa izilwanyana, izatifikhethi zezempilo, njalo njalo. Iindleko zokutya, zitya kakhulu iihagu kwaye ukutya kwazo kubiza kakhulu, ngakumbi ukuba akukhulanga efama, kunye nothutholwazo.

Ukufuya iinkomo kusinceda ukufumana ukutya, imali kunye neemveliselo ezinceda elalini. Ufumana ubisi lokuthengiswa okanye lusetyenziselwe ekhayeni, inyama eyokuthengiswa, inalo nengeniso lwemali ukuba uthengisa iinkomo eziphilileyo.

Sika inyama ibe ngamaqhekeza amade, angqindilili, uyifake kwiviniga, uxube izipayisi zomgubo, yihlikihle inyama, uyihage kwindawo eyomileyo, epholileyo, enomoya opholileyo. Yivumele ukuba yome. Xa sele iqinile kodwa iseyiguququka kwaye inuka kamandi uyifake kwikhonteyina enomoya ongena lula.

Fudumenza ubisi kancinci, ungavumi ukuba buqukuqele, yongeza iasidi okanye iviniga okanye i-lemon juice. Yiyeke idwenke, uyifake ityuwa, ugcine kwifriji isongwe kakuhle, ihlale iveki okanye ezimbini.

Ukunikezela ngemveliso rhoqo kwiindawo ezifana nee-supermarkets, iimveliso ze-organic okanye kwiivenkile zokutyela ukutya.

Ukunqaba kwemvula kubangela ukuncipha kwisivuno, ukulahlekelwa yimali, ukutshona kwamashishini amancinci, ukungabikho kokutya eluntwini.

Izilwanyana ezitshabalalisayo kunye nezifo zezityalo, ukungabikho kwemali yokuthenga imbewu neziqhomiso, izixhobo ezindala okanye ezingaphelelanga, ukunqaba kwemvula.

Umqwayito kufuneka agcinwe kude nobushushu obuphezulu kunye nokufuma, umzekelo, ifriji okanye igumbi elipholileyo nelingenawo ubushushu.

Abafuyi basezilalini bakufuphi, ngoku inyama ifika intsha kwaye ayihambi umgama omde. Iindawo zokugcina, like ifriza, ixesha elide, nto leyo egcina incasa kunye nokungqongqoza kweemvubelo zenyama.

Uqeqesho lufundiso ngezinto ezihlukeneyo, ezifana nokukhulisa izityalo ngendlela entsha, ukufuya ngendlela eyenzayo inzuzo, ukusebenza izixhobo zobuchwephesha, ulawulo lomhlaba, amanzi kunye nemveliso.

Kukuqala ukufaka isicelo kwiinkqubo zenkxasomali zikarhulumente. Ukuba akukabikho mali inkulu, qala ngeeprojekthi ezincinci. Funa amaqabane okanye abatyalimali, usebenzise amaqonga okokuxhasa abaqalayo.